Endaweni yangekhethwapha kutjalwa khulu iintjalo ezifana, namagwava, kukhona imithi yamaperegisi, kutjalwa khulu amathanga, isiphila, kunengi okutjaliweko kunengi khulu. Ngingabala ngithini amaperegisi, ama-aprekoso, kunengi kunamabhanana, kunengi tle, okutjaliweko ngapha.

Iinthelwezi ziwusiza kuhle umphakathi, ngombana ziyawuqeda indlala, begodu abantu abanengi sebanento bayenzako ukuthi babenamasimi balime batjale. Lokho kubenza bahlale babantu, abanento bayenzako, sekunalokho bahlale baphuthe iimkhono bangenzilitho, balile ngendlala. Okhunye ebasiza ngakho, bayasizakala ukuthi bakwazi ukuzithengisela isiphila khulukhulu noma nomengu, bayakghona okuwuvuna bayowuthengisa nabo bazitholele imadlanyana bese bakwazi ukuphelisi mndeni yabo.

Iinthelo ngingatjho bona kuziintjalo ezitjalwako bese-ke, ziyavunwa ziyadliwa. ZiyadlIwa zine zakhamzimba zibaluleke khulu emzimbeni womuntu, ngombana zilwisane namalwele. Zenzani nomzimba uhlale uqinile, amasotja womzimba ayakwazi ukusebenza kuhle lokhanyana umuntu nakadla iinthelo. Zimnandi zona.

Iinthelo ezihlanu engizaziko ngazi umengu, ngazi amagwava, ngazi amapentjisi, amaperegisi, ngazi ama-aplekoso ngazi namahabhula.

Isithelo engisithandako, ngizithandela umengu. Ngiyawuthanda khulu umengu njengoba sekuyongena ihlobo. Ngiyazibona ekhaya sizowuvuna, sinazi iinhlahla zakhona.

Iinthelo zisiza ngokuthi, zakha umzimba zenza amasotja womzimba womuntu bonasebenze kuhle. Enza bona umuntu ahlale amuntu ophilileko. Iinthelo zibaluleke khulu emzimbeni namtjhana epilweni yomuntu.

Into yenza bona, kuqakatheke bonumuntu adle iinthelo qobe lilanga kukuthi, lokhanyana umuntu nakangadli iinthelo, amasotjakhe womzimba aphelelwa mamandla, begodu umuntu loyo ongadli iinthelo uyabamuntu othola amagulo msinyazana.

Iinthelo ezimila ebusika ngazi amabhanana, amafeya, amasiri lamune, amastrubheri nama namune.

Amaperegisi, amagwava, ama-applekoso, amahapula nemengu.

Umganu, sithola umganu, sithola umviyo , sithola amarula. Ngizolezo iinthelo ezitholakala eSewula Afrikha kwaphela.

Ngibona ngasuthi qakatheke khulu bona abentwana, badle iinthelo qobe lilanga, ngombana iinthelo ziyabasiza ukuthi, bahlakaniphe, iinqqondo zabo zikhaliphe begodu babanamandla emzimbeni, babanomdlandla wokufunda, babanomdlandla wokudlala.

Iye kuqakatheke khulu kwamambala bona abantu abadala badle iinthelo qobe lilanga, ngombana ebudaleni babo imizimba yabo sele ubuthakathaka begodu amasotja wemzimba yabo sele asibaganyana. Ngalokho-ke nabadla iinthelo qobellanga nokho babanamandla emzimbeni, begodu bahlale babantu abakwaziko ukuzenzela izinto, ngombana baphilile baphile tswe! emzimbeni ngesibanga sokuthi badla iinthelo ngamalanga.

Ibhanana sithelo esithanda ukumila ehlobo, simnandazana, sivalekile, sitjheli nge-colour begodu siyathandeka tle.

Inombala otjheli ibhanana.

Sithola kune-vitamin C novithamini B six.

Ivithamini elitholakala ebhananeni, sithola kune-vitamin C kanti ne-vitamini B six.

Ama-apula, amaperegisi, ibhanana, ama-strubheri kanye namadribe.

Ibhutata, ngingabala ngithi amatamati, ngibona nefeya ungayipheka ngaphambi kobana uthi uyidle, amazambane nama makherotsi.

Amafeeya, amagwava, ama-apula, amaperegisi nomoba.

I-strubheri, ama-apula, amaperegisi, ama-cherry namadribe.

Isiri namune, yibhanana, amagwava, amanamune namanye umhlobo wamaperegisi.

Liqakatheke khulu, ngombana lona lihlanza iingazi emzimbeni womuntu.

I-vithamini elitholakala e-abhuleni yi-vitamin C ne-vithamini K.

Iye, ukutjalwa kweenthelo enarheni yeSewula Afrika kunomthelela omuhle emnothweni, ngombana iinarhe ezinengi azinazo iinthelo khulu njenge Sewula Afrikha, begodu eSewula Afrikha siyatjala siyavuna, bese-ke sithatha zoniinthelwezi sizithengise, sizithengisele nabantu bangaphandle. Sizithengisele abantu beSewula Afrikha nebemazweni ngalokho-ke, umnotho weSewula Afrikha uyakhula namathuba womsebenzi abakhona manengi.

Umengu ufuna umtjhiso, ngibala isiphila, ngibala ama-apula, amakhabe zinengi khulu iinthelo ezifunu umtjhiso kuze zimile, zikhule kuhle.

Iye ziningi iinthelo esetjenziswa ukwenza iimtjhoga yokulapha, ngingabala ngithi amagwava, namakari wamagwava nawo ayasizakhulu ekwenzeni bona igazi ligijime kuhle.

Awa ukudla iinthelo ngamalanga ngezekwamgulisa umuntu ngombana, umuntu nakadla khulu iinthelo izakhamzimba, zemzimbeni wakhe ziba namandla. Amasotja womzimba abanamandla ayaqina, begodu nawaqinileko amasotja womzimba, kubalula kuthi namasotja womzimba alwe namagulo namalwelwe angabonakaliko.

Iye omunye nomunye muntu unetjisakalo nokuzitjalela iinthelo ekhaya angakwenza lokhu, lokhanyana nakangazimisela azilungisela isimu yakhe. Athenge neembewu athenge umanyoro zoke lezozinto angazitjalela avune naye iinthelo zakhe asekhaya.

Ikiwi sithelonyana esincani esimila ehlabathini enothileko. Simnandi khulu sona, aksithelo esitjwayekileko ukuthi uyosithola noma kukuphi simile hlobo, begodu sitholakala kabuhlungu neentolo .

Ikhokhonadi naso ngesinye sesithelo esimila phasi, sitjalwa phasi, simile phasi, singathi siba-brawuni ngombala, ngaphakathi nawusivulako simhlophe. Siyadliwa, simnandi khulu. Simnandi khulu besinuka kamnandi.

Ivithamini elitholakala ekhokhonadini liwusiza kuhle umzimba kuthi, amathambo aqine, begodu lenza negazi lomuntu likwazi ukugijima kuhle.

Umengo sithelo naso esimila ehlobo, begodu sidinga umtjhiso ukuthi sikwazi ukukhula simile kuhle. Sisarulana ngokombala siyathandeka, simnandi tle! nawuthole umengu ongathimkhulu.

Ivithamini elitholakala emengweni, liwusiza kuhle umzimba womuntu, ukuthi umzimba womuntu ukulwisane namalwelwe, begodu lisiza nokuthi umuntu abone kuhle emehlweni lisiza nangengqondo.

Ikhabe sithelo esimila phasi naso, asimili emthini, usitjala phasi, simile phasi, begodu sibahlaza ngaphandle, kodwana nawusivula ngaphakathi uzosibona kuthi sivuthiwe sibabomvu ngokombala begodu sineendumbe ezincani ezinzima.

Iinthelo ezizimilela emangweni uthola imiganu, uthola amafeeya, uthola amarula iinhlahla lezi bathi amarula, nazo uzithola zizimilela zizodwa emmangweni.

Sithola mabhanana, imengu, amalamune, sithola nesiphila naso, sithola nekhabe.

Ama-apula, amaperegisi, amafeeya namadribe awafuni umtjhiso, uthola namastrubheri.

Into ekufanele bona uyenze ngemva kwesehlakalo esibuhlungu kangaka. Ungafanele bona uthome phasi namtjhana ulinde godu ukuthi ubujamo bezulu bube buhle begodu esikhathini sanje utjheje uyelele ukuthi ungalima lapho kunjani khona.

Into eyenza bona isivuno sakho singathengwa. Kukuthi umnotho weSewula Afrika sewukhambe wabaphasi khulu begodu ukutjhuguluka kwentengo inande iyehla yenyuka ngiyo eyenza bona isivuno sakho singathengwa kodwana into ongayenza kukobana uthengisele abosorhwebo abasakhasako abalimako. Utjheje nokuthi kukuphi lapho kutlhogakala lesi sivuno sakho.

Isiphila esithandwa ukukhamba khulu nesithengwa khulu isiphila esimhlophe. Ngombana isiphila lesi ngiso ke esikhamba khulu ngombana kusiphila esenza ipuphu kanti ipuphu eSewula Afrika ithengwa khulu.

Indaba ekulu kukobana umnotho weSewula Afrika ngiwo abogabogako owenza bona iSewula Afrika engakghoni ukuzenzela zezinye zezinto begodu iindaba zepolotiki izinto ezifana nalezo ngizo ezibangela bona iSewula Afrika ingazitjaleli yona ikoroyi ngobunengi.

Awa, ipuphu yesiphila esibovu eentolo ayisekho sekadenyana ngagcina ukuyibona.

Umuntu engingamluleka ngimtjele ngokuthi akazame inarha ye-Burundi, inarha ye-Amerika united states of america kanye nenarha ye-Ethopia. Lezo ziinarha ezisebenzisa khulu isiphila begodu angathola imali.

Iye, ngingatjho bona e-Limpopo yindawo ehle. Lapho ungaya uyokuthoma irhwebo lakho lokubhura ngepuphu yamabele. Ngombana kuneendawo ezinengi ezisemakhaya begodu abantu bakhona bayithanda khulu ipuphu yamabele uyokuthola imali ehle khulu nawungaya endaweni le.

Into ongayenza ukuthi nakuvele iinkhathi ezifana nesomiso into engingakululekisa ngayo kukuthi wenze isiqinisekiso sokobana unamanzi unamanzi aneleko. Amanzi lawo uwafake ngaphakathi kwamafaji amakhulu. Ukuze nakuba nesomiso ukwazi ukuthi uthelelele kuhle iintjalo zakho zikwazi ukumila kuhle zingaridili.

Iye, iSewula Afrika nangakhe yarhwebelana nezinye iinarha inande isakhona ipuphu umnotho ungakhuphuka kamnandi khulu.

Into ekufanele bona uyenze lokhanyana nawufuna ukusa isivuno sakho eentolo ezikulu ezikhona eSewula Afrika kukobana kufanele wenze irhubhululo lakho. Use ubhale phasi icebo lakho ukuthi ufuna ukuthengisa isivuno sakho nokuthi uyokwenza njani lokho begodu utlole phasi into ebizwa ngesikhuwa bona yi-business plan uyise kilabo abaphethe iintolo ezikulu. Nihlaleni phasi nikhulumisane nokuthi wena uzokuthola njani inzuzo. Izinto ezifana njengalezo nokuthi iintolo lezi ezikulu zizokuzuza njani kilesi isivuno sakho.

Imbewu ehle imbewu yamanamune asezingeni eliphezulu ungayithola kuhle e-Limpopo namtjhana eTlhagwini Tjingalanga.

Lapho lapho athengiswa khona nalimeka khona ma-apula ebovu. Kufanele uye esifundeni seTjingalanga Kapa lapho angeze wazisola ama-apula wakhona mahle makhulu asezingeni eliphezulu.

Isiphila nangidle iimphila ezimbili eziphekiweko ngisisuthu ngibe nta. Isiphila siyangikara ngoba siyakwazi ukuhlala ngemathunjini.

Ngingatjho bona ngekhethwapha awukho umuzi onganaso isihlahla sama-avokhado ngamanye amagama afumaneka lula khulu.

Kungenzeka bona uthenge amakonyana la womhlobo omunye wekomo.

Iye, baqinisile kufanele bona ngabe usihlabe lokhanyana nayineminyaka embili ngombana inyama yakhona isese iyadleka imnandi ayizwakali ubudala begodu abantu bafuna yona. Lokhanyana nesele iyidala inyama khona iyaqina ayivuthwa ayibimnandi.

Iye, inyama yakhona angeze kwaba yinyama emnandi begodu inyama yakhona izoba yinyama engathi izwakala ubudala angazi ukuthi ngiyihlathulule njani kodwana iinkomo lezo azikalungeli ukuhlatjwa zidliwe.

Kufanele uziphe utjani, uziphe notjani obuhlaza begodu uziphe nesiphila. Zikhona ezinye iinkomo ezidla isiphila ziba zihle, zikhule kamnandi iinkomo lezo.

Umraro ngingatjho bona kufanele bona inyama nawuqeda ukuyihlaba. Uyibeke iphopho iingazi, naseyiphopho kuhle iingazi nawuyihlabe ngesintu lapho-ke izobamnandi begodu angekhe isalumela.

Iye, inyama yakhona iyaba nepilo begodu iyabamnandi ngombana iinkunzezi azikahlukumezeki lokhanyana nakufanele

Ngingatjho ukuthi eminyanyeni yesintu yemakhaya iye inyama yekomo kuya ngokuthi ihlatjwe ngubani bakhona abantu labo abakhethwa ngabezimu. Labo bantu banesandla esihle inyama yabo ibamnandi ngendlela erarako ukwenza.

Iye, kuqakatheke khulu bona iinkomo lezi zihlale ngeengaba kuze zingekhe zilwe begodu zikwazi ukuphila zikhululekile.

Lapho zingathengwa khona khulu iinkomo zamabhramani kufanele uye kwaNdebele eMpumalanga. Indawo leya babantu abathanda amasiko begodu nakusikhathi sengoma ungenza imali ehle khulu.

Amathambo ungawathengisela abantu emakhaya bayawathanda abantu emakhaya amathambo ungenza imali ehle nakhona.

Iye, namtjhana no awa angekhe ithengisake kufanele ikomo nengayigijimisi isikhathi lokhanyana nanibona bonyana ngasuthi ithukiwe kufanele bona niyilise ufuna ukuthi ningayihlukumezi khulu ikomo ngaphambi kokuthi niyihlabe.

Awa, awa, awa, iinkomo lezi zivulelwa emini khulu begodu zithathwa msinyana khulu. Lokhanyana nawufuna bona iinkomo zibe nesikhathi esinengi emadlelweni. Kufuneka bona nge-iri lekhomba ekuseni kube sezisemadlelweni zibuye zithathwe nge-iri lesihlanu entambama.

Benzela bona izimvu lezo zikwazi ukuthi abantu bazithenge begodu ziluseka lula nazifanako. Ziphilisana lula nazifunwako sekuna lokha nabazifake zingafani. Azihlaliseki, azihlalisani kuhle.

Abalwazi beplasini ngibo kanye abanelwazi khulu elaneleko nakuziwa endabeni zeenarha. Ngobunikazi beenarha ngombana nawungathi uyatjheja amaplasi amanengi babanikazi babo bayabazi abanikazi bamaplasi athizeni.

Abahlali bangekhaya , banemigqomu emikhulu le ethwala amanzi. Lokhanyana nakuziinkhathi zesomiso izulu lingani. Bayazi ukuthi amanzi bayowathola ngaphakathi kwemigqomu emikhulu le labahlala bathela khona amanzi abawubekele iinkhathi zesomiso.

Abalimi kufanele bona balulekekiswe, bahlale bababantu abanamano, bacabangele phambili. Bacabangela ikusasa ukuthi nakungenzeka ubujamo bezulu butjhuguluke kufanele bahlale njani ukuze bavikele iintjalo zabo.

Awa, abalimi bombala omhlophe ngibo abazuza khulu emnothweni welizweli. Abanye-ke abazuzi ukuyaphi.

Awa, akusilo iqiniso lelo ngombana iinkomo zokwetjiwa angekhe sazi.

Benzela bona inyama le ibemnandi idleke. Kanti lokhanyana nabangakayilisi yaphophiswa iingazi ntanzi inyama yakhona ayidleki ayibimnandi.

Awa utjwala besintu angibunyenyi burerhe khulu lokha nanyana bulunge khulu nase

Kungombana irhwebo lokuthengisa iinkukhu emakhaya likhamba kamnandi khulu begodu abantu bayazithanda iinkukhu. Abanye bazithengisela abanye bazifuye, abanye benza ngaso isitjhebo.

Awa abantu abatjha angeze bakhuthalela zokulima lokhanyana urhulumende nakangabasekeliko ngeemali ngombana lokho kuyobenza ukuthi bangabi nomdlandla, wokusikima babe babantu abazibandakanya

Kungombana nawuneenkomo nefuyo endaweni zemakhaya ubonakala njengomuntu oregileko begodu nomphakathi uyakuhlonipha.

Into eyenza bona iinhlahla zefuyo zingatholakali eendaweni zemakhaya, kungombana akusi ngubani nobani ongathoma irhwebo lokuthi athengise iinhlahla begodu irhwebo lelo kubonakala ngathi abantu basemakhaya abalisekeli.

Iye, banelungelo ukunande babuyela bayokuphahla ngombana abogogo babo nabomkhulu babo balele lapho.

Iye, bayaya eenkulisa abantwana babasebenzi bakhona.

Imvu iqakatheke khulu ngombana kiyo sithola iwula. Yona le esikwazi ukuthi sithunge senze zembatho, senze imada senze okukunengi ngewula. Imvu ibaluleke khulu nenyama yakhona imnandi.

Amabele abanye bayawapheka kube mdoko kudliwe. Kandt abanye bawasebenzisela ipuphu le e-brown. Abanye amabele bawusebenzisela ukwenza utjwala.

Abasebenzi bemaplasini kufanele babhadelwe njengabo boke abasebenzi beSewula Afrika. Bababhadele imali babale nge-iri begodu abanikeze imalabo qobe kuphela kwenyanga.

Esikhathini sanje abantu abantu ababomma banikelwe amathuba amanengi khulu nasiza ehlangothini lezokulima ngombana ekadeni abomma bebanganikezwa amathuba bebadinywa.

Ukutjalwa kwesiphila eSewula Afrika kuwukhulisa kuhle umnotho ngombana eSewula Afrika bayakghona ukuthi barhwebelana neenarha eziseduze neSewula Afrika kanye nezikude.

Ngapha ngekhaya ama-avakhado afumaneka lula ngombana imizi eminengi inazo iinhlahla zama-avakhado.

Amadamu asiza iinlwana ngamanzi, ngamanzi wokusela ukuze sihlale nazo iinlwane ziphile zilunge zibe kahle.

Awa, awafundelwa.

Amalanga kufanele alawulwe.

Kukuthi into eyenza bona izimvu eSewula Afrika zetjiwe kangaka. Kungombana inyama yemvu imnandi khulu begodu imvu iyodwa iyadura ibiza imali ehle khulu.

Kungombana isiphila leso esitjalwa kwamanye amazwe, asifani naso le ebafuna ukuzitjalela sona begodu nehlabathi le ayifani.

Iye amanzi abhoriweko anganela ukuthelelela amasimi amakhulu eSewula Afrika.

Amawuruwuru atjhiye umkhulu umonakalo kibosomaplasi ngombana arhurhule imbewu yoke begodu enza umsebenzi omnengi wokuthi abosomaplasi bathome phasi batjale.

Iye ngingakakufundela ukulima ngombana kunamathuba amanengi womsebenzi.

Iye anele begodu manengi amahlelo enziwako ukuthuthukisa abantu abatjha ababomma eSewula Afrika.

Akakaneli kangako amahlelo karhulumende afundisa abalimi ngamatjhuguluko wobujamo bezulu ephasini ngombana, emaplasini ilwazi lisatlhayela nasiza endabeni ngamatjhuguluko wobujamo bezulu.

Aqakatheke khulu ama-App esikhathini sanje ngombana yoke into esikhathini sanje yenziwa kumaliledinini.

Bangazipha utjani, baziphe nesiphila kanye nebhali nebalala.

Ngazi umnawa ngazi irude.

Bangakhuthazwa ngokuthi urhulumende abatjele ukuthi bazobapha imali. Kunamahlelo abazowenza bona abantu abatjha bazibandakanye nabo. Ekupheleni kwalamahlelo kube nemadlana nanyana abangayithola.

Kufanele bona kube namahlelo abakhona abawasa eendaweni zemaplasini begodu babafundise khulu nangokuthi basebenzise njani abomaliledinini, endabeni lezi zokulima.

Abahlali, abasebenzi emaplasini abaphila ebujameni obuhle ngombana abaphathi babo okungilaba besikhumba esimhlophe kanengi bayathanda ukubasebenzisa ngaphasi kwenqindezeli.